Eya, nna ke le Mokoena Mokete, ke ikamahanya le melao ya mmuso. Mmuso o itse bonyane basebetsi ba patalwe twenty eight rand, seventy nine sent ka hora. Nna basebetsi ba ka, ke ba patala forty five ranta ka hora.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke bona hore ba romellwe lefapheng le kwetlisang balemi hobane ba tlo rutuwa ntho tse ntjha tse ka tswellisang polasi pele, jwalo ka AI farming le ho sirelletsa dijalo le diphoofolo ho phetoho ya lehodimo.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba lebese ha le qeta ho ntshuwa phoofolong, le futhumatsa metsotswana e kabang leshome le metso e mehlano, ka motjheso o ka etsang seventy two degrees celsius lebaka e le ho bolaya dikokwanahloko. Ka mora moo, le be le phodiswa ho fihlela le bata ho ka etsang five degrees celsius kapa ka tlaase, e be le behwa ka hara dihatsetsi.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re mabaka a etsang mmuso le ditsebi hore ba re kgothalletse ho ja meroho, ke hobane meroho e na le dimatlafatsi tsa mmele tse bitswang ka di-vitamin le di-mineral ho boloka masole a mmele a phetse hantle.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba mehlala e meng e le sirilamunu le monokotshwai mme tsona di qhekellwa ho etsa jwala ka mefuta, empa le tsona ke dijalo tse jewang.

Nna ke le Mokoena Mokete, leano leo ke tlo le sebedisa polasing ya ka ho boloka metsi a pula ke hore ke tlo reka tanka tse nne tse kgolo tsa metsi tseo e tla re ha pula ena metsi a wele ka hara tsona. Ebe ke tla a sebedisa mohlang ho nang le komello ya metsi.

Nna ke le Mokoena Mokete, mehato e meng eo ke e kenyang tshebetsong ho hlokomela diphoofolo tsa ka ke hore ke di hlaba sepeiti sa Bophelo bo Botle kamora kgwedi tse tharo mohlaena hore di dule di sirelletsehile ho dikokwanahloko, hape ke dula ke hlwekisa masaka le ditala tsa tsona.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke nahana Kwazulu-Natal ke lehae la seaparo sa letlalo se theko e tlaase hobane letlalo le na le mekgahlelo e mengata mme ke nahana leo ba le sebedisang ha hona tshebetso ya ho le ntlafatsa kapa ho le hlwekisa e etsuweng ho letlalo leo. Ke nahana le nkuwe diphoofolong yaba se ntse le sebediswa ho etsa seaparo.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke a amohela ntho eo dihwai di etsang hobane di etsa dijalo tseo di dule di le teng bophelong hore ditloholo le ditloholwana di tsebe ho di fumana mme ba tsebe ho di latswa le bona.

Nna ke le Mokoena Mokete, diphoofolo re di hlabela ka mora ntlo, ka mora lesaka kapa qetellong ya dijalo pela sekgutlo sa jarete ebe re le sehlopha sa banna re tshwara phoofolo eo re e kgope e we ebe re sebedisa thipa e bohale hore e seke ya utlwa bohloko ha re e hlaba.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re thepa ya ho itshirelletsa e bohlokwa ho basebetsi hobane dinokwane di ngata mme di ka leka ho ba tshwarwa poho kapa ho ba hlekefetsa moo polasing. Hape thepa ya ho itshirelletsa e bohlokwa dijalong hobane diphoofolo di ka leka ho di ja kapa maemo a mabe a lehodimo a di senye.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke nahana ho ela hloko le ho nahanela pele ha basadi ho thusitse temo ka hore dijalo tse ka tlasa boetapele ba basadi di hola di nonne, di ntlafetse hobane basadi ba tswetswe ba e na le bohlale ba ho hlokomela, mme ba tseba le ho loha maano ka pelenyana ho lokisa bothata bofe kapa bofe bo ka hlahang.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba cotton e fumaneha seaparong se bonolo ebile se le boreledi ha boya bona bo fumaneha seaparong se mahwasha.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re tjhehe nkeke ka etsa jwalo ka dihwai tse ding empa ke tla ba qhautsa, ke ba tlame matsoho le maoto hore ba se ke ba baleha. Ebe ke letsetsa ba sepolesa hore ba tlo ba nka.

Nna jwalo ka Moeketsi, pono ya ka ke hore dinawa di a kotulwa di tshelwe ka diemereng ebe hona le batho ba di nkang ba lo di hlatswa ka metsi le disebediswa tse tlosang dikokwana tse ipatileng ho tsona, ho be le batho ba di phehang, ebe hang ha di butswa, di phodiswe e be di tshelwa ka makotikoting.

Leano la ka la ho boloka ditjeho tsa mafura ke hore terekere e palamiswe hodima lori e kgolo ya dikoloi e iswe polasing ebe e qala ho sebetsa hae e fihla polasing. Koloi ya dijalo yona e ise dijalo mmarakeng hoseng e be e emela mmaraka o kwalwe e be e le hona e kgutlang.

Melemo ya ho kotula ka letsoho ke hore o kgona ho bona dijalo tse seng di loketse hore di ka kotulwa, mme o kgethe tseo ho ya ka wena, di boheha di ntlafetse hore di ka nna tsa jewa.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re AI Farming e entse tshebetso ya polasing e be e potlakileng haholo, hape ya etsa le hore e be le moputso o mongata. Dijalo le diphoofolo di hlokomelwa ha bobebe ka metjhini ho sa kgathallatsehe hore ho na le tshitiso ya pula kapa ho wa tjhesa. Mosebetsi o tswellapele mme le moruo wa polasi wa eketseha.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke nahana mmuso o ka ipapatsa hantle ho bo rakgwebo ha o ka ya seyalemoyeng hobane se mamelwa ke batho ba bangata, kapa wa etsa mekete mabaleng a fapafapaneng a dipapadi moo batho ba tla finyella ha bobebe ba tsebe ho utlwa ka mananeo ao a fanang ka tjhelete.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re terata e arotseng polasi ya ka le e nngwe ke e ntjhafatsa habedi ka selemo. Ka terata eo, ke leka ho thibela diphoofolo tsa ka hore di seke tsa fapohela polasing ya moahisane wa ka.

Nna ke le Mokoena Mokete, mangangajane ke thatohatsi ya ka ya dijo tse omisitsweng. Ho di etsa ke qala ke kgolwe diperekisi tse botsuweng ebe ke a di ebola, ebe ke di kgaole dikotwana tse nyane tse ngata ebe ke di beha hodima lesenke le hlwekileng, lesenke leo, ke be ke le beha letsatsing hore di fetohe mangangajane.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba manyolo a ntlafatsa mobu mme dijalo tse jetsweng ho mobu o kopantsweng le manyolo e ba dijalo tse holang di le ntle, di matlafetse, ebile di rateha haholo ebile dijalo tsa teng di hola ka pelenyana.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke nahana hore batho ba kgale ba ne ba qhekella mushroom ka hore ba shebe hore a na mushroom eo diphoofolo di a e ja kapa tjhehe, haebe di a e ja hoo ho no ho bolela hore le bona ba ka e ja. Hape ke nahana hore tsebo ya tse jewang le tse sa jeweng e ne ntse e fetiswa jwalo ho tswa ho ba baholo ho fihlella ho bona.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re eya, ke ya o kgothalletsa mokgwa oo wa temo. Tjhehe, nna ke batla lefatshe la temo le be le batho ba dulang ho lona hore ba hlokomele dijalo le diphoofolo hore di seke tsa nkuwe ke mashodu bosiu.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba batho ba reka ditholwana tse ka makotikoting ha ba batla ho etsa salate, ho baka kapa ho di ja feela ho ithabisa.

Nna ke le Mokwena Mokete, maemong a jwalo, nka bula la ka lebenkele moo ke rekisang dijalo tsa ka teng, mme e re ha lebenkele la ka ntse le hola, ke thehe selekane le dihwai tse ding tse nyane hore re tle re bule mabenkele a mang, le rona re fumane moputso.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re eya ke tla ba thusa hobane ha se ba tsofetse, ba tlo hloka lekeno hore ba kgone ho iphedisa le ha ba se ba sa sebetse mme ke na le tshepo ya hore penshene e ka ba tswela molemo ha nako eo e fihla.

Nna ke le Mokoena Mokete, nka boloka tjhelete ho fihlella ke bona e ananela hore e ka sebediswa ebe ka yona ke reka lefatshe le senang letho. Ha ke tloha moo ke lebe Lefapheng la tsa Temo, ke kope monehelo wa tjhelete ho reka dipeo le diphoofolo tse mmalwa, hape ke kope thuso hore nka hodisa polasi ya ka jwang.

Nna ke le Mokoena Mokete, ho beha maemo a lehodimo leihlo e mamela ditaba seyalemoyeng hoseng, motshehare le mantsibuya. Hape ke boha theleveshene ke shebe hore ana bona ba re maemo a lehodimo a tla be a le jwang. Molekane wa ka o ya nthusa ho etsa sena.

Nna ke le Mokwena Mokete, maano ao ke a sebedisang ho theosa ditjeho tsa mofuta o ke ho patalla basebetsi ba ka penshene, ke ba patalle le thuso ya tsa bongaka. Hape ke fana ka monehelo ho mekgatlo e hlokomelang bana ba senang malapa.